Njengomntwana okhule efunda isikolo esisezilalini ebekufuneka evuke ekuseni aye esikolweni, mna bekumele ndivuke ndivuswa ziinkukhu, ndibase umlilo weenkuni, ndibeke amanzi eziko ze ndihlambe. Ndakugqiba ndihambe umgama omde ukuya esikolweni. Kanti umntwana ohlala ezidolophini kuba khona umbane. Uvuka afake amanzi eketileni, abile msinya, ahlambe. Nakhona yena akahambi mgama omde xa esiya esikolweni.

Ngokoluvo lwam futhi nendlela endibona ngayo abantu abakholelwa kuKristu nabakholelwa kwisiNtu abenza ngayo, andicingi ziyahambiselana. Ndicinga ziyangqubana. Kaloku abantu abakholelwa kwisiNtu bakholelwa ekuthini batshisa impepho, bayahlaba, baxhele iinkomo. Kanti abantu abakholelwa kuKristu bona abenzi nenye yezo zinto, bayathandaza kuphela. Ngakho ke ziyangqubana, azidibani.

Inye into endiyithandayo ngezithuthi zasemaphandleni kukuba ziyakhawuleza. Kodwa endingayithandiyo, zinintsi kakhulu. Izithuthi zasemaphandleni ezinye zazo azibikho simeni. Ufika enye ingenazo neefastile, xa sele ungaphakathi ineembombo, iyabanda. Nemithwalo ethengwe babantu ishovelwa phakathi kwenu igcwale, ukhohlwe nakukuphefumla. Kwelo xesha usazohamba umgama omde ukuyofika apho uhlala khoyo. Ngakho ke izithuthi zasezilalini andizithandi ncam ncam.

Umakhulu wam wake wandiphekela iinkobe. Lowo ngumhlandlo ongalibalekiyo ebomini bam. Ndandiqala ngqa ukudla iinkobe ebomini bam. Kaloku zezi zazidliwa ngamadoda kuphela xa behleli esibayeni bebange, bethetha izinto. Umakhulu wam waye wandiphekela zona. Ndandisithi ngeke ndizitye kuba ndizibona ngathi zizinto ezingekho mnandi kodwa indlela ezazimnandi yona, zinambitheka zinencasa. Ndade ndasela namanzi azo ayenencasa emnandi, asoze ndalibala.

Zisaxatyisiwe iinkosi zomthonyama kule mihla ikakhulukazi elalini yam njengoba sisaphethwe yiNkosi. Iye ithi xa iqhamka okanye kukhona umngcwabo okanye umcimbi endaweni. Xa kuthetha yona kuye kumenyezelwe kutshiwo ukuba kuzothetha umntu omkhulu ngako ke bacela size sibaboleke iindlebe kuba lo mntu uzothetha ngoku ubalulekile. Kwaye xa esukuma uyabongelwa kuculwe kugidwe kube mnandi. Ngakho ke iinkosi zomthonyama zisaxatyisiwe kule mihla.

Ngaphandle kwesiXhosa olunye ulwimi endiluthandayo sisiLungu iEnglish. Olu lwimi ndiluthanda ngoba lolona lwimi loxhumanisa wonke umntu emhlabeni, nditsho ungahamba uyephi uwujikeleze. Apho ufika khona kungathethwa siXhosa, abantu uzothi xa uthetha isiXhosa bangakuva olona lwimi uye uluthethe sisiLungu. Ngakho ke yingakho ndiluthanda ukuba lubalulekile futhi lulo oluxhumanisa abanye abantu.

Kule nyanga iphelileyo ndiye emtshatweni wesiNtu ubungowakwaShembe. Ndandiqala ngqa ukuwubona. Lowo ngumhlandlo ongasoze ndawulibala futhi ndaye ndawuthanda. Indlela okwakuhonjwe ngayo, abantu bebahle, indlela ababedanisa ngayo, indlela ababecula ngayo. Kwakungumgidi kumnandi, sifinya ngendololwane. Nguwona mtshato ndingasoze ndawulibala owo.

Kunentsingiselo entle ukulotyolwa kuba kaloku abazali baye batye ngawe, bafumane iinkomo, bafumane imali baziqhenye ngawe. Futhi ndiyaqiniseka nezinyanya zakunu ziye zivuye kakhulu ukubona iinkomo zizogcwala esibayeni ngenxa yakho. Ndicinga ukuba kunentsingiselo entle ukulotyolwa nangona uthi uqala woyike kuba kaloku uyohlala emzini ongawaziyo, uyoqala usapho olutsha, abantu ongabaziyo uba bazokuphatha njani.